Tin'wani timhangu ta nkoka ta ku tirhisa akhawunti leyi yi hlayisaku mali yi nga hakeriki mibalo hileswaku mali ya wena yi ta kula nakona yi nge heteleli yi ya ehansi.

Xifunengeto xa xilahlo xi na nkoka evuton'wini bya munhu un'wana na un'wana, hikwalaho xi na ku lahla varhandziwa va hina hi nkarhi lowu hina hi nga koteki ku humesa mali yo karhi ku endla swifanelo swa ku lahla.

Mitlhotlho yo tala leyi vanhu va hlanganaka na yona, vanhu va swi kota ku va nga lomba mali ebangi va karhi va tirhisa switirhisiwa swa wena swa bangi ya selulafoni, kumbe va yiva mali hindlela yo ti transferela loko va teke ti pin ta wena, sweswo swi endleka loko u saver tinambara ta wena efoyinini kumbe u tirhisa ti-Wi-Fi ta mani na mani.

Vanhu vo tala va kombela xikweleti ebangi hilaha va lava ku xava movha, yindlu kumbe ku hakela tiyunivhesiti.

Ndlela leyinene yo lomba mali i nga lomba mali ya wena ebangi leyi tsarisiweke na leyi pfumeleriweke ku yi nga lombisa mali hindlela yo karhi ndlela ya ntiyiso na leti khampanini leti nga tsarisiwa ku ti nga lombisa mali hindlela ya ntiyiso.

Vanhu van'wana va lomba mali hikwalaho va va kha va lava ku hanya vutomi bya le henhla lebyi va kha va nga byi fikeleli.

Makhombo yo lomba mali eka machonisa hi la loko u tsandeka ku hakela machonisa a nga ku tekela switirhisiwa swa wena swa le ndlwini kumbe pasi na khadi ra wena ra le bangi.

Ku tikuma i karhi hi kota ku xava data na airtime ebangi swi olove swinene na kona swi antswisa mahanyelo ya hina.

Switandzhaku swa kona machonisi a nga ku tekela switirhisiwa swa wena a nga ku tekela khadi ra muholo, a nga ku tekela pasi u nga koti ku endla swilo swa wena.

Pholisi leyi yi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle hikwalaho munhu loko a sungula ku tirha, u fanele a hakela xikweleti, vo tala va tsandzeka ku tiendlela swilo himhaka yo va fanele ku hakela xikweleti xa le yunivhesiti.

Ku teka pulani ya lehansi u tshika leyi duraka swipfuna ku munhu u ta kota ku hakela le ya lehansi hi ku ya hilaha a kotaka hakona.

Akhawunti ya cheke hi leyi u nga yi tirhisaka ku nghenisa mali kumbe ku humesa mali kumbe ku hola muholo wa wena eka yona n'hweti yin'wani na yin'wana, i akhawunti leyi u nga yi tirhisaka nkarhi wun'wani na wun'wana loko u lava, ku ri akhawunti ya ku veka mali i akhawunti leyi u nga yi tirhisa ku veka mali for nkarhi wo tanihi lowu wena u rhandzaka nakona yo veka mali yi na ti-interest leti ti kurisaka mali ya wena.

Vanhu, vanhu vo tala va nga pfuneka hikwalaho vanhu vo tala a va koti ku xava swifunengeto swa xilahlo.

Tiakhawuti leti ti pfuneta vanhu lava va nga veka mali for nkarhi wo tani hikwihi, ku va ta kota ku teka switsongo leswi va nga veka ku pfuneta ka vutomi bya vona.

Khadi ra xikweleti, tibangi to tala tilava ku lavisisa ku himpela wa tirha nakona u mutshami wa laa, Afrika-Dzonga nakona u ta kota ku hakela xikweleti xa wena.

Va tekela enhlokweni ngopfungopfu swikweleti swa wena swa le ndzhaku, swilo leswi wena u nga na swona leswi nga ta vapfuneta ku hakela xikweleti xa vona loko wena u tsandzeka.

Xiyimo lexi xi nga ni endla ni nga titwi kahle nakona ni nga titwa ni nga ri mutswari lowunene ka n'wana wa mina.

Munhu u fane a langutisisa ku mali leyi a fanele a yi hakela ndzhaku ehenhla ka leyi a nga yi kolota yi ringana hi hikwihi nakona swi ta teka nkarhi wa ku fika hi kwihi ku hakela xikweleti lexi.

Ina, ndzi tshame ni lomba mali eka khampani ya khampani ya bangi, mali mali leyi ni fanele ni yi hakela hi tin'hweti titlhanu ku landzelelana nakona yi ri ni ti-interest to karhi, maendlelo lawa a ma ri ya kahle nakona a swi ni pfuna ku ni hatla ni hakela mali leyi.

Ina tipholisi hinkwato ti na nkarhi wo rindza. Ku ya hi laha munhu a nga swi tekisaka ha kona.

Leswi swi nga ni endla ni titwa hi ndlela yo ka yi nga ri ya kahle, nakona swi nga endla ku ni nga tshembi munhu loko swi ta ka timhaka ta mali.

Papila leri ri laveka ebangi ku kombisa ku munhu i mutshami wa Afrika-Dzonga, nakona papila leri ri fanela ku va na nambara ya laha u tshamaka kona, nambara ya wena ya pasi na mavito ya wena hi ku landzelelana. Papila leri ri kumeka ehosini ya le makaya laha u tshamaka kona.

Ina mali ya xilahlo yi nga tirha swin'wani na swin'wani a handle ka xilahlo, yi nga pfuna vana ku ya exikolweni kumbe ku va xavela swakudya hi n'hweti kumbe ku yi hlayisa ku yi ta va tirhela ku ya hi masiku ni masiku.

Khadi ra wena ra debit ra swi kota ku xava swilo eka inthanete nakona u tirhisa nambara leyi nga ka khadi ku xava hi rona.

Mbuyelo lowu wo mali yi va yi nga ri na ti-charges-i, nakona mali leyi u kota ku yi kuma u nga ri na khadi ra bangi. I nga kota ku yi humesa ka ATM kumbe muchini wa mali wun'wana na wun'wana kumbe evhengeleni loko u karhi u tirhisa cellphone ya wena.

Loko u pfula akhawunti ya xikweleti u fanela u tisa papila ra pasi, pasi ya wena, papila ro kombisa laha u tirhaka kona na muholo wa wena, xitatimende xa akhawunti leyi u holaka ka yona, na papila ro kombisa swilo leswi u nga na swona, leswi swi nga ta pfala xikweleti loko u nga ta kota ku xi hakela.

Loko ndzi joyina nhlayiso wa mali ndzi nga endla swa ku akhawunti leyi yi nga pfumeli ku munhu wun'we a kota ku teka mali. Nakona yi nga vi na khadi yi fanele yi pfumela vanhu vo fika ntlhanu ku mali yi ta kota ku huma. Nakona yi loko mali yi huma yi fanele yi tliloka a ka ti-cellphone ta vanhu vantlhanu.

Ti-project-i leti ni nga rhandza mali leyi yi swi seketela, ku fana na project yo aka thangi ra mati, ku aka titlilasi ta xikolo leti ti xotaka. Kumbe ku xavela vana lava tsoniweke ti-wheelchair na swimbalo.

Vanhu a va kambela mali leyi hi ku cheka xitatimende xa le bangi, ku kombisa ku mali leyi ku sale mali muni ebangi ku nga se tirhisiwa ti-cellphone.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti ri kuma ti-charge n'hweti yin'wana na yin'wana. Leswi swi nga heta swi kha swi pfarisa ti akhawunti ta wena tin'wani leti u nga na tona na bangi, kumbe va teka swilo swa wena swo fana na movha kumbe yindlu leyi u nga yi tsarisa ku yi nga hakela xikweleti xa wena loko u nga ha koti ku hakela.

Ni vona wu nga ri wa kahle ntswalo wa le henhla loko u xave movha kumbe yena swi hetelela swi khumba hakelo wa xikweleti.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa ku pfula akhawunti ya le bangi swi na nkoka ngopfu loko u lava ku senda kumbe ku receive-a mali ku ma ka vanhu vo hambanana kumbe u ri na bindzu ra wena u nga kota ku receive-a mali hi bangi nakona mali ya wena yi va yi sirhelelekile.

Munhu u fanele a withdraw-a mali ya yena hinkwayo ka akhawunti ya yena ya savings na tintswalo ta yona a kota ku pfala bangi leyi.

Ni nga vutisa ku khadi ra overdraft ri tirha njhani kona ra swi kota ku tirha loko munhu a ri na check akhawunti yi leyi pfumalaka mali ni nga swi hakela njhani overdraft ya mina.

Eya swi kahle ku munhu a tirhisa mobile money akhawunti ya yena ku xava airtime a swi na ti-charges-i nakona swi va swi sirhelelekile.

Tibangi ti koka mali hi ku transfer mali ku ya ka bangi leyi wena u lavaka yona loko u endla e-wallet mali yi huma ka bangi yi ya ka nambara ya wena nakona mina ni tirhisa bangi ya Capitec.

Tibangi ta hina ta hambanahambana loko swi ta ka ti-interest loko u lombile mali swi ya ku u lomba mali for nkarhi wo leha ku fika kwini u ya hakela mali muni nakona u lombe mali muni.

Ni rhandza na ku xava data ya hundred and fifty rand hi n'hweti nakona ni tirhisa ku nghena ka ti-email t ta mina ku secha ka google kumbe ku nghena ka ti-social media ku fana na ti-Facebook kumbe Instagram.

Xikweleti xa mali xa nkarhi wo koma xi nga va xikweleti xa n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi tinharhu nakona mali leyi u yi hakela hi nkarhi wolowo wu va wu hetile nkarhi wo tala i kuma na ti-interest ta kona ti ri ehansi.

Mali u pimiseriwa hikwalaho hikokwalaho ka ku u ta kota ku hakela mali leyi u hola mali muni nakona ti-interest ta kona ti ta va mali muni.

Ku tatisa data loko ri ri kusuhi na ku hela swi pfuna ku u nga lahlekeriwa hi inthanete ya wena.

Ku hambana ka ku xava airtime swi hambane ngopfu khale a wu xava airtime emavhengeleni va ku nyika xiphephana masiku lawa airtime yi huma ka muchini nakona wa swi kota ku yi xava eka bangi ya wena u nga humangi kumbe ku ya emavhengeleni.

Mali ya fixed deposit i mali leyi u nga yi vekaka for nkarhi wo karhi u nga yi veka for n'hweti tin'hweti kumbe malembe nakona mali leyi yi ta va yi karhi yi kuma ti-interest yi yi karhi yi kula hi n'hweti.

Loko munhu a nghena ka va machonisa u lomba mali yi yi tlhela yi ri na ti-interest leswi to tala swi tlhela swi endla ku loko a kuma mali a hakela a tlhela a teka yin'wani hi nkarhi wolowo.